Andikwazi ukumalela xa efuna ufunda nabantu abanenkcubeko efana neyakhe, bashera izimvo ezifanayo. Enye into ezomenza akhule kakhulu yinto yoba uzawufunda izinto ezahlukeneyo kwabo bantu abo afana naye, abafana naye, kwaye kuzawubakho nempumelelo.

Into endingayitsho, isimo sakudala nesimo sam ngoku sinotshintsho kakhulu. Singabantu sikholelwa kwizinto ezingafaniyo. Bakhona abanye abantu ababona ingathi xa ulandela amasiko wakho ulandela amadimoni, abangakholelwa kubantu abafiyileyo. Bathi wasuka emhlabeni awusaphili. So indlela ubuKristu obusobufike ngayo bunefuthe kakhulu kwindlela esikhule ngayo, indlela ekwenziwa ngayo izinto. Ndingatsho mhlawumbi yiko kwamanye amaxesha amanintsi ufumaniseke uba umntu omnyama akaphumeleli. Ngoba ulahla amasiko nezithethe ngoba ejonge kwindlela yokuphila yangoku, elandela iinkolo zabanye abantu.

Into endingayitsho ngosiko lolwaluko lwangoku, libubungozi kakhulu ngoba emaxesheni amanintsi abantwana babuye bebuye bengaphili phaa. Isizathu endingasitsho kusetyenziswa abantu abangenalo ulwazi lwale nto abayenzayo kwaye ibeka iimpilo zabantwana ebungcuphekeni. Mna ngovo lwam into endingayitsho yinto yokuba makuthathwe abantwana basiwe ezibhedlele bayokwenziwa into efaneleyo babuye bafundiswe ngesiko lolwaluko, ngokuthi uziphatha njani xa ungumntu ongubhuti, iinto ongazenza.

Indlela yokwenza idombolo ihamba nje. Funeka amanzi atshise, angabandi, abe dikidiki. Kufuneke iflawa, kufuneke ityiwa, kufuneke i-dry yeast, kufuneke iswekile. Uthathe zonke ezo dry ingredients zakho uzidibanise kwindawo eyi-one. Udibanise iflawa, udibanise iswekile, ityiwa, i-dry yeast, uzidibanise kwisitya esiyi-one. Ogqiba kwakho uthathe laa manzi wakho angabandiyo adikidiki uthele phezu kweflawa, uxove, uxove, uxove. Uzawuva nawe ezandleni sakho uba seyinjani iflawa yakho okanye intlama yakho, ukuba seyikulungele na yokuba ungayibeka, uyivale, inyuke ukwazi ukwenza idombolo.

Phambi kokuba upheke umngqusho uqale ukhethe iimbotyi ecaleni, ukhethe umngqusho ecaleni. Ogqiba kwakho sowukhethile ezo zinto ozikhethayo ezingcolileyo ekutyeni, uzidibanise. Udibanise umngqusho, udibanise iimbotyi zakho. Ufake amanzi adikidiki, uwachithe, uvase umngqusho wakho. Ungawungxameli, umngqusho omnandi uwupheka emlilweni ngoba umlilo awukhawulezisi kwaye awukho slow. Uzawumane uwutsheka ke, umane uwujonga elo xesha. Ogqiba ke xa sowubona uba sowuthambile, sowufikile kwelaa khono lokuba songathi uvuthiwe, uwuqale uwunonge. Ufake itswele lakho, ufake ityiwa yakho, ufake amafutha akho. Kuphuma kuwe ke uba ufuna ugalela kangakanani, uva ngakuwe esandleni.

Into engandenza ukuba ndixhalabele abantwana bam kwiyubhen eriya okanye kwisihlalo esikhulu yinto yokuba iba yindawo ehlala ibhizi kakhulu. Kukho iimoto ezahlukahlukeneyo, kukho abantu abahlukahlukeneyo. Umntana uchazwa yinto encinci. Ungambiza umntana umbize ngelekese, kuye sowungubhuti okanye sowungusisi. Kuba lula ukuba umntana akuthembe. Okanye mandithi kubakho iimoto ezibhizi kakhulu.